Ndikhe ndizibone ezona moto zithengisa i-inshorensi yemoto, ezona khampani zithengisa intengiso yeekhampani ezithengisa inshorensi yemoto especially uMiWay and even ndiye ndayibona namhlanje le kaMiWay. Ndikhumbula le kaMiWay Insurance.

Ndimcebisa umntu alinde inzala inyukile nhe, ngoba kaloku akazuyibona kakuhle, akazuyibona kakuhle le mali xa eyisebenzisa uba uyisebenzise ngaphandle kwenzala, yabo. Kanti the the i-aim yobana sile nto senze ile nto si-investe imali is to get inzala, i-interest, so it's useless of uba ukhuphe imali without interest. What's use of ubana uinveste?

Ewe, kuza kuba ungxamiseko olunintsi kum, uxinzeleleko olunintsi kum ngoba kaloku kuzobe ndingabhajethanga ukuba mandiyibhatalele yonke le mali. Ngapha ndiyasokola ukuyibhatala, maybe ndiphelelwe ngumsebenzi. So izawuba luxinzelelo oluninzi olukhulu kakhulu kum ngoba kaloku xa ndiyibhatala ndizoshiyeka ndingenamali.

Xa xa ndinokunikwa iinkukhu, xa nikwa intlawulo yeinshorensi i-UIF yabaphangeli ndingathenga imoto ngoba kaloku kudala ndifuna ukuthenga imoto qha ke andiafodi ukuthenga imoto. Kodwa xa ndinothi ndifumane i-UIF ndingakwazi ukuthenga .

Iindlela ongazenza mama ungakwazi ukuthi xa ubhatalela umntana imali yesikolo, igrosa yokutya ungakwazi usebenzisa enye into ekuthiwa ngu-cash send. Loo nto ithi isetyenziswe ngabantu abasenza ibhanka kaCapitec kwiephu yabo. Ungakwazi ukwenza u-cash send, ungakwazi ukutransfera imali usebenzisa inamba yaloo mntu , inamba yaloo bhanka yaloo mntu. Ifumaneka lula kunye nangokukhawuleza and ikhuselekile kwi-fraud .

Ndingathi benza imali elula ngokuba kaloku abantu ngokuthi bathenge imihlaba bona abanemihlaba bathi bafumane inzuzo eninzi kakhulu ngoba kaloku ukuthengisa umhlaba asiyondlwana iyanetha kwaye ayomali incinci, ifikeleleka nzima. Ngapha usafuneka ukuthenga imathiriyeli yokwakha.

Mhlobo wam njengoba ufuna ukwenza ikhredithi qiniseka ukuba unerikhodi elilungileyo letyala kwaye qiniseka ukuba uneholo elingaguquguqukiyo ipeyi, qonda indlela ikhadi lekhredithi elisebenza, thelekisa ibhanki .

Ikhredithi inceda ukuba ukwazi ukuthatha izinto ongxamisekileyo ukuba uzithathe kwaye uza kuthi xa uthi xa urholile okanye xa upeyile ikwazi ukutsala, ingatsali yonke itsale nje ungciphungciphu then ukwazi ukuqhubeka uthatha, then .

Ndiziva kabuhlungu kakhulu ngaloo nto leyo ngokuba kaloku ngokuba kaloku yeminye ngamanye amaxesha kuzube ndingxamisekile kwaye ndi-desperate for uba ndivule le credit card kwaye ke ngoku ndizawuthi noba bendenze ipleni, imigaqo, itsho yephuke imigaqo yam ngoba kaloku ithemba eli bendithembele ngalo .

Ewe, ndicinga ukuba yinto elungileyo ngokuba uza kukuba ikwazi ukuthumela idilesi eyakhe okanye ukuba umyalezo okubalulekileyo ileta kudilesi yakhe. Ngoko kangangoko ke ibalulekile kakhulu umntu xa enovula ikhadi .

Ukuze uvule iakhawunti eSouth eMzantsi Afrika kufuneka uphathe i-proof of address, ID kuphela.

Ikhadi ledebhithi linceda ukuba ukwazi uthatha izinto ngaphambi ngaphandle kokubhatala, ukwazi ukubhatala emveni kokuba uthathe izinto ezingxamisekileyo.

Ndingaziva kabuhlungu kakhulu ngokuba ngelixa ndikhupha imali kuzube ndiyingxamele, ngelixa kuzawube kutshona ikhadi ndingaziva kabuhlungu kakhulu ngoba kaloku kuzawuba kude ukuba ndikwazi uyolenza elinye ikhadi.

Ndingakhawuleza ndingene kwifowuni yam, ndingene kwiephu ndibhloke ikhadi lam. Ndikhawuleze ndiqhagamshelane nabantu, nabanikazi bebhanka.

Ndingamcebisa ukuba umalume wam akwazi ukwenza i-proof of address, aphathe ikopi ye-ID. Ukuvula kwakhe ikhadi akwazi ukunonophela imali yakhe.

Ndingabuza ndingathi bendingxamile ndibawela namanzi kodwa ndifumanise ukuba aninawo umatshini webhanka, ngoku ke ndingenza njani.